Mninawe, ibalulekile into yoba ube nomasingcwabane. Umasingcwabane unceda ezintweni ezininzi. Umasingcwabane uyakunceda ukuba ungasokolisi ifemeli yakho xa kunothi kubekho into eyenzekayo kuwe. Kwaye unceda into yoba ufumane isingcwabo esihloniphekileyo kwaye ufumane nesingcwabo esinesizotha.

Andiziva ndimnandi ngesi sigqibo ngoba lee nto ithetha ukuba ndizawuthi ndigqiba ukufunda ndibe sendinesikoloto esindimeleyo, kodwa ke ukuphumelelisa imfundo yam ndinokusithatha esi isigqibo.

Kukongela indlu ngoba ulinda ixesha elide ukuze uqokelele imali eninzi kunokuba ngumcelimngeni omkhulu ngakumbi kwiindawo apho amaxabiso ezindlu anyuke ngokukhawuleza. Okwesibini, kubantu abahlawulayo irenti okanye abe nesinye isibophelelo semali ukulondoloza imali yokuthenga indlu kunokuba nzima.

Kunceda ekucwangciseni umngcwabo kakuhle kwaye kunceda isidima somfi ukuze umfi angcwabeke ngesizotha nokuhlonipheka kwaye kunceda nokugcina imali.

Ukuvala ibhanki yeyona ilula ngoba kaloku ukuvula ibhanki kutsho ukuba kufuneke ube neenkcukacha zakho kwaye uye ebhankini bakuncedise ukuba uyivule ibhanki yakho xa ungenayo iephu. Ekuvaleni ibhanki yakho uyafowunelwa qha kubuzwe ukuba kutheni ungasayisebenzisi ubanike izizathu, bakuxelele ukuba bazayivala ke.

Molo, sisi, ndifuna ukuncedisa uqonde ngcono intlawulo engaphezulu enxulumene neinshorensi yemoto yakho. I-excess yimali ozokuyihlawula xa kukho imbango kwi-inshorensi yemoto yakho. Ngamanye amazwi, xa umba wenzekile njengengozi okanye umonakalo, ikhampani yeinshorensi iyakuhlawulela ingxalenye enkulu yengcitho kodwa wena kufuneke uhlawule isixa esithile kuqala njengemali oyenzelayo.

Kubalulekile into yokuba uveze idilesi yakho xa ufuna ukuvula into eyenza kube okanye kubaluleke yinto yokuba kufuneka uthintele ubuqhetseba, uphinde uthobele imithetho yokulwa imali emdaka. Ukuququzela unxibelelwano phakathi kwebhanki nomxhasi, ukhuseleko lomxhasi, ukuqiniseka ukufaneleka kwemveliso yasebhanki.

Ndizawuboleka imali kubantakwethu. Xa bengenayo ndizawuzama ndiboleke imali ebazalini bam okanye ndibacele bandibhatalele xa benayo. Kodwa ke xa bengenayo ndizawufuna umsebenzi itorho elincinci ukuze ndikwazi ukubeka imali, ndizibhatalele ngokwam. Andiwathandi amatyala, yiloo nto ndingazufuna ukuba ndiye ebhenki ndiyoboleka imali.

Ukucinezelwa ngokomoya kwentsapho, iingxaki zemali. Ukunqongophala kokhuseleko lomzimba, iziphazamiso kwindlela zesiqhelo zeenkcubeko, ukulibaziseka kokulungiselela okanye okulungiselelwa kwamaxwebhu.

Ndingathi benza imali elula kakhulu ngoba kaloku abantu bazohlala bekhona abadinga iindawo zohlala. So, eli shishini linembuyiseko eninzi kakhulu kubo.

Kubalulekile ukugcina imali ebhanka, tamkhulu, ngoba kaloku ebhanka imali yakho ikhuselekile okokuqala. Okwesibini, imali yakho iye yenze i-interest okutsho ukuthi xa thatha uzawufumana imali engaphezulu kunale ubuyibeka. Ukugcina imali ebhanka, tamkhulu, kunceda izinto zoba imali yakho ingalahleki, imali yakho ingabiwa kwaye futhi imali yakho ikhuseleke kakhulu.

Mntanam, kubalulekile into yoba ube nawo umasingcwabane. Sele umdala ngoku kwaye izicwangciso xa umdala zibalulekile. Xa unomasingcwabane, mntanam, kuye kube lula into yokubana xa kukho into enokwenzeka apha kuwe sikwazi ukuxhasana siyifemeli kwaye sikwazi ukunika isingcwabo esihloniphekileyo kunye nesingcwabo esinesizotha, kwaye sikunike nentlonipho yethu yokugqibela.

Ekufundeni ngoba kaloku imfundo ibalulekile kwaye imfundo izokusa phambile, and uzawuyifumana imali yoba uphinde ubhatale elo tyalo uye walenza.

Ndingabuza evenkileni ukuba azikho ii-ATM ezikufitshane. Xa zikhona ii-ATM ezikifutshane ndingahamba ndiyokhupha imali ndibhatale ngemali. Xa zingekho ndingahamba ngoba ayikho enye into endinakuyenza.